Ke nagana gore ditlamelwana tsa pholo, ke gore borre nurse-e kana bo mme nurse-e, ba thuse batho go ya ka molao wa pholo ebile ba tlise diphetogo mo tikologong ya rona.

Nna ke bona gole botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa, ka gore ba lelapa ba na le lorato ke ebile ba ka tshwara motho wa bogodi sentle jaaka e le wa losika.

Dingwe tse di tlwaelegileng ke gore batho ba akanya go le botoka gore batsofe ba isiwe go ya go tlhokomelwa.

Fa o tlhokomela batsofe, o tshwanela go nna le pelotelele ka gore ke batho ba ba golo, ke batho ba eleng gore ba tlhoka motho o ba tla ba reetsang, motho o tla ba bontshang lorato, eseng motho o tlang go ba tshwara bosula.

Seabe ke gore batho ba bona gole botoka gore setšhaba e nne sona se se tlamelang batsofe.

Mo tikologong ya me, ga ke itse gore ke ditlamelwana di fe ka gore ga ise ke utlwelele sepe.

Ga go na lefelo le ke le itseng le le tlhokomelang bagodi.

Ke akanya e le thulaganyo e ntle tota ka gore batsofe ba bangwe ga ba kgone go itirela, ke ka foo ke bona go siame gore puso e ba tlhokomele.

Ke bona phenšene ya puso e thusa thata ka botshelo jwa batsofe, ka gore madi a phenšene a tlisa pharologanyo mo matshelong a bone. Ebile ba kgona go reka, ba kgona go ja, ba kgona go apara ka yone phenšhene ya puso.

Gore o bone phenšhene ya puso, o tshwanetse go ya go kwadisa kwa dikantorong tsa SASSA gore o kgone go e amogela.

Ke bona morwalo wa lelapa o fokotsega ka gore go a amogelwa, go kgona go rekiwa dijo ebile o kgona go apariwa.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene ka dingwaga di le masome thataro le botlhano. Ke tsaya gore ke go tlhophilwe dingwaga tseo ka gore ga o le mo dingwageng tseo ga o sa tlhole o itirela, ga o sa tlhole o bereka or-e go dira.

O ka ba thusa ka lekwalo le le bontshang gore o na le tšhono kana yone tetla ya gore a ka ya kwa dipetlele kana sepetlele.

Ke nagana gore batsofe ba ka kgona go fitlhelela dipetlele ge go ka nna le sepalangwa se se ka ba isang ko teng, kana bo mme nurse-e kana borre nurse ba ba etela kwa mantlong a bone.

Mo ke dulang teng ke gaufi thata le ditlhamelo tsa pholo, ebile ditirelo tsa teng ke tse di siameng ebile di potlakile.

Go botlhokwa ka gore go na le batho ba eleng gore ga ba kgone go fitlhelela ditleliniki tsa puso. Ba bangwe ba lwala ba dutse gae, ba sa kgone go ya ditleliniking.

Ke malwetse a go ka tshwara ke tsebe, kana tlhogo, kana wa nna le seso, kana boemo jwa gago jwa mmele bo sa itekanela sentle. O ka kry-a pholo, kana o ka bona pholo.

Fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega ba sa itumela ka gore e kgakala, ebile e mo magaeng, ebile pholo o ka e bona ebile o ka se e bone.

Fa go sena pholo, molwetse ga ikutlwe sentle, ka gore o solofetse gore o bona pholo kwa tleliniking. Mme fela ke eletsa gore ga melemo e fedile kwa tleliniking, ba bone madi a gore ba etele di-pharmacy go ya go bona ka nako ya go reka melemo e ba sa bonang kwa ditleliniking.

Batho ba boifa go ya tleliniking ka gore ba lebile batho gore ba go reng, kana ba lebile dipuo tsa batho.

O fitlhela thuso pele fa o gorogile phakela, kana fa o nnile wa ntlha mo line-ng akere ya segompieno, go folwa mela ga o le wa ntlha, o bona pholo.

Batho ba ba imileng ke batho ba botlhokwa thata mo setšhabeng. Go botlhokwa gore ditleliniki di ba thuse tsatsi le letsatsi, ka gore o ka se itse gore o bona lesea. Ka jalo, ke bona e le selo se sentle gore le bosigo go a berekega pholo e tla nna teng.

O ka bona ngaka, o botse dipotso tse o batlang go di botsa. O nne le lemorago la bolwetse jo o nang le bone kana bolwetse jwa sukiri le kgatelelo ya madi.

Ke fa o ka nna o etela tleliniki, wa tlhola boemo jwa gago jwa mmele.

Batho ba metsesetoropo ba nna ba le bantsi, ebile ga ba na tlhokomelo, ga ba itlhokomele. Ba ja sengwe le sengwe, ba dira dilo tse di tswileng mo tseleng. Mme kwa metseselegae go phelwa bophelo bo bo phepa, bo bo nonofileng, bo bo nang le dikotla. Go phelwa ka iketlo.